Kungenzeka bona bathathe umuntu loyo ongakabhadali bambhadalise imali le eseleko angakayibhadali begodu bakhuphukise nangaphezulu nofana bathathe imali le esele ayibhadalile bamtjele bona abasafuni bona abhadele la, ayokuzuma khona lapho okhunye azokubhadala khona ukwenzela bona omunye umuntu ocabanga ukwenza isenzo esifana nalesi angathomi.

Abantu abangenela iintokfela kanengi babantu bengubo ngombana ngibo abantu ebaqalane nezinto ekhaya abaziko bona ngeenkhaya kutjhoda ini, ngeenkhaya kufuneka ini begodu benzela bona ngeenkathi zaboKresimusi bakwazi ukobana nabo umndeni woke uhlangane udle kuhle, uphethe kuhle uKresimusi wabo.

I-balloon payment yenziwa ekupheleni kokubhadela isikolodo nasele ubhadela kokugcina.

Lokha nawutjala imali yakho emkhakheni wezokwakha uthola inzuzo enengi begodu ukwazi nokobana wenze izinto ezinengi ngemali le ozabe ubuyiselwa yona lokha nawuyitjalako.

Kuneendlela ezimbili ongazisebenzisa ukuthenga i-airtime kumaliledinini wakho ngebulungelo. Ungangena ku-app yakho yebulungelo lakho ukhethe lapho kuthengiswa khona i-airtime bese uthenga i-airtime yakho nofana ungabetha inomboro okuthiwa yi-code bese ubethe inomboro ezobe kuyinomboro yokuthenga i-airtime ngebulungelo, bazokuthumela i-link ongena kuyo lapho ozokufaka khona imininingwana yakho, inani le-airtime kanye nenomboro yakho yebulungelo. Nasele wenze njalo sewuqedile bona uthenge i-airtime yakho.

Ngiyavuma bona umbelethi uyakghona ukufaka isibawo semalimbeleko yokufunda enzele umntwana wakhe. Umbelethi uyakwazi ukuthi angaya ebhangeni nofana emahlelweni karhulumende abolekisana ngemali ukwazi bonyana aboleke imali ukuze akwazi ukufundisa umntwana wakhe ukuze aqedelele iimfundo zakhe esikolweni.

Imali kamaliledinini yimali okwazi ukuyithola usebenzisa umaliledinini evumela umphathi kamaliledinini bona akwazi ukukhipha nokuthumela imali, ukonga imali nokulawula imali anayo ngomaliledinini.

Into engenziwa babantu abangenela iintokfela ukuze babalekele imikhwenende yokobana balahlekelwe ziimali zabo lokha nakusele kusikhathi sokuhlukanisela imali, kungenzeka bona bangatjhinga ebhangeni bayokuvula ibhanga lokobana bakwazi ukubeka imali yabo. Bayenze bona imali le kuthi ngesikhathi sokobana bahlukaniselane yona, ikwazi ukuhlukaniselana yona ebhangeni. Ingene ebhangeni yomunye nomunye umuntu ongenele istokfela, ngaphandle kokobana imali le itjhinge esandleni somunye wabo.

Umuntu uyakwazi bona angene ku-app ekumaliledinini wakhe yebulungelo lakhe lapho uyakwazi bona athumele umuntu oseduze nofana okude nanoma ngiliphi inani lemali afuna ukumthumela yona asebenzisa umaliledinini.

Ngicabanga bona abantu laba abakhetha umhlobo wokubhadela obizwa bona yi-balloon payment bawukhethela bona unesitolimende saqobe nyanga esiphasi begodu bayakwazi bona bondle enye imali esalako ukwenzela bona bakwazi ukuphetha ezinye iindingo zabo begodu bayakwazi bona bangondla imali eyaneleko ukubhadela isitolimende esikhulu sokugcina.

Akukhethi bonyana uneminyaka emingaki, uyakwazi ukuyokuvula i-akhawundi ebhangeni. Umntwana omncani umbelethi wakhe uyakwazi bona ayomvulela i-akhawundi ebhangeni asebenzise imininingwana yakhe nomazisi wakhe, nomntwana onesitifikati uyakwazi bona ayokuvula i-akhawundi ebhangeni, nomuntu omkhulu nomazisi uyakwazi bona ayokuvula i-akhawundi ebhangeni.

Umehluko phakathi kwemalimboleko yesikhathi esifitjhani nemalimboleko yesikhathi eside kukobana imalimboleko yesikhathi esifitjhani ubekelwa isikhathi esincani ukuyibhadela begodu inzuzo yebhanga iba yinengi, kuthi imalimboleko yesikhathi eside ubekelwe isikhathi eside yokusibhadela isikolodo leso begodu inzuzo yebhanga iba yincani ngombana uzabe ubhadela isikhathi eside.

Bemalimboleko benza irhubhululo ngokobana uzokwazi ukuyibhadela imali oyibolekako ukubona urhola nofana uthola malini lapho usebenza khona nokuthi iimfundo zomuntu oyokubolekwa imali ziraga njani. Bahlanganisa imininingwana yomuntu oboleka imali njengomazisi, ufakazi womrholo, iinhlahlubo zefundo nofana zesikolo nobufakazi wokobana ufunda kisiphi isikolo. Bayakwazi ukuthi bathathe koke lokhu bakuhlanganise bakuhlole begodu bavumelane ngokobana bayakuboleka nofana abakuboleki imali.

Imibuzo efanele uyibuze ngaphambi kobana uthathe imalimboleko kukobana kuzokuthatha isikhathi esingangani ukobana ubhadele imali yoke nokobana isitolimende saqobe nyanga siyimalini nanokobana amakonyana azokudoswa yibhanga angangani.

Omunye nomunye umuntu ofuna ilwazi nge-akhawundi yakhe angavakatjhela ibhanga lakhe lapho avule khona i-akhawundi ukuze akwazi ukuthola isizo elaneleko.

Umehluko phakathi komfundaze kanye nemalimbeleko yokufunda kukobana imalimboleko yokufunda ulindeleke bona uyibhadele imali le ebegade bakufundisa ngayo esikolweni nasele uqedile ukufunda Uberega kanti-ke imifundaze yona awukalindeleki bona uyibhadele imali le egade ufunda ngayo esikolweni.

Lokha nawuyokuvula i-akhawundi yebulungelo kufuneka amaphepha wakho womazisi.

Imali kumadililedinini ivumela umuntu bona aberegise imali yakhe ngomaliledinini. Isebenza ngeendlela ezilandelako, ubhalisa i-account yemali kamaliledinini, ufake imali ku-account oyivulekileko bese imali leyo oyifakileko iyokubekwa ku-account yakho njengesikhwama kumaliledinini. Umnikazi wemali kamaliledinini angaberegisa imali le ngokuthumela imali, athenge umoya wokudosa umtato, abhadele iindleko zakhe nofana ayikhuphe.

Kuqakatheke khulu bonyana wonge imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe ukuze ukwazi bonyana ukwazi ukubhadala ikhambo lakho begodu ukwazi nokubhadala indawo ozokuhlala kiyo, ube nezinto ozokuzidla begodu ube nemali esalako esikhwanyeni. Kwesinye isikhathi kubaluleke khulu ngombana inani lemali lenarheni ezinye azilingani nenani lemali langapha yeke-ke uthola bonyana imali ngale ibiza khulu kunangapha.

Ngicabanga bonyana into edla imali khulu lokha nawunekhambo, yindawo yokuhlala ngombana kumele ubhadale imali yamalanga ozowahlala yeke-ke kwesinye isikhathi uthola bonyana indawo ozoyihlala idurile khulu.

Ngingamupha izeluleko zokobana lokha nakahlela ikhambo, akabe nomuntu okufundeleko bonyana ahlelele abantu amakhambo ukuze azokwazi ukuthi amhlelele naye ikhambo begodu amhlelele nezinto azozenza ekhambeni lakhe. Lokho kuzomsiza khulu bonyana akwazi ukonga imali, kungabi kukuthi izinto lezi uzihlela sele afikile ekhambeni lakhe ngombana uyokugcina enza nezinto egade angaka-plan ukuthi uzozenza.

Ngenza isiqiniseko sokobana imalami yanele zoke izinto engizozenza begodu zoke izinto engizozenza nanginekhambo ngizibhadela ngaphambi kobana ngizenze.

Kungaliphazamisa khulu ngombana angekhe wazi bonyana nawuya ngaphetjheya iranda uyolithola liyimalini yeke-ke kufanele uphathe imali engaphezulu ukwenzela bonyana nangabe iranda liyatjhuguluka, ukwazi nawe ukuba nemali

Ngingamhlathululela bonyana iranda langapha eSewula Afrika alilingani nemali yangaphetjheya yeke-ke yena bekufuze aqale bonyana isisindo semali yangaphetjheya nayilinganiswa neranda langapha eSewula Afrika siba yimalini ngombana imali yangaphetjheya yinengi kunemali yangapha eSewula Afrika.

Ngingamyelelisa kobana athole umuntu onguqhwephetjhe kwezoku-travel, akwazi bonyana amrhelebhe ngokuhlela ikhambo lakhe begodu akwazi nokobana amfunele iindawo ezitjhiphileko.

Ngingamyelelisa bonyana nakathenga amathikithi kungaba ngewesiphaphamtjhini, webhesi nokhunye azithenge ezindaweni azikho bonyana mabubulo awaziko ajayelekileko, angakhambi athenga ebantwini abangabazi.

Ngingabayelelisa ukobanyana bangene ku-inthanethi lapho abazokuthola khona ukobanyana babala njani imali yangapha nabayilinganisa neye-Tariyana ngombana i-inthanethi amalanga la, uthola nanyana kuyini oyifunako.

Kuqakatheke khulu ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi nawuzokuba nekhambo elide ukwenzela bonyana ukwazi ukuhlela kuhle izinto zakho eziphathelene nemali begodu uzokwazi bonyana wenze izinto ngendlela ehlelekileko, ungenzi izinto sele wenza majadujadu.

Uthola bonyana kwesinye isikhathi umuntu nakafika ngaphetjheya imalakhe iba yincani kunalokho ebekaqale ngayo ngombana angazi bonyana nawufika ngaphetjheya imali kufanele uyitjhugululele, uyenze imali yangaphetjheya.

Kungombana isikopilo yakwamanye amazwe ayifani nangeyelizweni lethu begodu uthola bonyana ipilo yangakamanye amazwe iyabiza nezinto zangakhona ziyabiza kunezangapha.

Awa, ngombana lokha nawune-inthanethi kulula bonyana wazi bonyana imali oyiphetheko yangakelizweni lethu ilingana nemali engangani yangakenye ilizwe yeke-ke uzobe sewunelwazi lokobana nawufika ngaphetjheya imali ekufuze uyifumane ingangani.

Into ongayenza ukuzijayeza ukwazi iimali zangaphetjheya kukobana uzifundise ukobana zikhamba njani iimali zangaphetjheya begodu ube ne-inthanethi yokobana ukwazi ukunande uhlola bonyana iimali zangaphetjheya zikhamba njani, ukuze bonyana uzokwazi ukujayela bonyana uzibala njani.

Kuqakatheke khulu bonyana wonge imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe. Ngombana kwesinye isikhathi ufumana bonyana imali oyongileko ayikaneli nawufika ngakwelinye ilizwe ngombana imali yangakelinye ilizwe nayilinganiselwa nemali yangapha ayifani. Nawufika ngakelinye izwe uthola bonyana imali oyiphetheko yincani kunalokha nawungapha ngelizweni lethu. Yeke-ke kungcono bonyana wonge imali eyaneleko ukuze bonyana nawufika ngelizweni elinye ungatjhinge urareka.

Ngicabanga bonyana nawunekhambo into edla imali khulu kubhadela indawo yokulala nalokho kuya ngokobana lapho uye khona uzokukuhlala isikhathi esingangani. Yeke-ke lokha nawuhleli isikhathi eside ukubhadela indawo yokuhlala kudla imali enengi.

Iseluleko engingasipha umnakwenu bonyana onge imali nekakhambo. Ngimngamupha iseluleko sokobana athole abantu abahlela amakhambo abantu laba bakufundele koke lokhu bayakwazi bonyana lokha nawunekhambo bakuhlalele ikhambo lakho lapho ozokuhlala khona nezinto ozosenza nawufika ekhambeni lelo. Yeke-ke nakangenza njalo kungabalula bonyana akwazi ukonga imali kunalokha yena nakazihlelela ikhambo leli.

Mina esikhathini sanje into engiyenzako lokha nangizokuba nekhambo nofana nangisekhambeni engirhelebha bonyana ngikwazi ukonga imali. Ngithi ngaphambi kobana ngithathe ikhambo lami ngithole umuntu okwaziko begodu oberega ngokuhlelela abantu amakhambo nakho koke lokhu abazokwenza nabasekhambeni labo indawo abayokuhlala kizo nekoloyi abazokukhamba ngayo. Umuntu loyo uyakwazi bonyana angihlelele zoke izinto lezi ngesikhathi esisodwa ngazi bonyana nangiya endaweni enje iyokuhlala kuphi ngiyokukhamba ngani begodu ngiyokwenzani koke lokhu akubhadele lokho kuyangirhelebha bonyana ngonge imali kunalokha mina nangizihlelela ikhambo.

Into yokobana amandla weranda ehle begodu anyuke nakalinganiswa neemali zakamanye amazwe ziliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya. Ngombana iranda nawulimadanisa nemali yangaphetjheya okuthiwa yi-idollar alilingani. Yeke-ke lokha nalokhulehla lenyuka lokho kuzokudidisa umuntu ozokuvakatjhela ngaphetjheya agcine bonyana sele alinganisa ngendlela ekungasiyo uthola bonyana iranda ngaleso sikhathi selikhuphukile. Lokho kumenze bonyana nakafika ngale ngaphetjheya uthole bonyana imalakhe seyiyamtjhodela nofana imalakhe seyibayincani kunalokha nakulinganiselako.

Engingakutjela uSuhla kukobana amandla weranda yangapha eSewula Afrika nayilinganiselwa ne-dollar lase-Amerika akalingani. Yeke-ke uthola bonyana i-dollar linye le-Amerika nakulinganisa neranda langangapha kubamaranda alitjhumi nobunane. Yeke-ke lokho kwenza bonyana lokha wena nawuphethe amaranda alisumi nobunane kukwenza bonyana nawufika nge-Amerika ube-dollar linye. Yeke kuqakathekile bonyana lokha nakuzokuthatha ikhambo eliyangaphetjheya umadanise imalakho oyiphetheko ne-dollar langaphetjheya ngaleso sikhathi kuye ngokobana iranda nalimadaniswa ne-dollar lizabe liyimalini.

Engingakutjela umuntu nakakhambo elide afuna ukuyokhwela isiphaphamtjhini ayokulala nehotela. Ngingamtjela bonyana afumane umuntu onjenge-travel agent ozokwazi bonyana amhlelele ikhambo lakhe. Abantu laba bayakwazi bonyana bamfunele ihotela elisezingeni elirerhe elingabizi. Bamtholele nesiphaphamtjhini esisezingeni eli-right esingabizi khulu lokho kuzomrhelebha khulu bonyana ongeke imali kunalokha nakazenzela yena. Ngombana kungenzeka bonyana nakangazenzela yena uzokufuna bonyana ayokuhlala esithabathabeni sehotela esibizako uthole bonyana esingabizi esisezingeni elirerhe sikhona.